Ingxaki kunomathotholo iindaba eziphindaphindwa njengasethivini kumabonakude. Kumabonakude kwiindaba zika-six azohlukanga kakhulu kwezika-seven kanti phaa kunomathotholo uxelelwa ngezinto ezenzekayo. Kungcono ke ngoku uzimamele phaa kunomathotholo ke uba mawuzibukele and kunomathotholo singabanye abantu iEnglish asiyichasanisisi ncam. Ke ngoku unomathotholo uba ukhethe indawo yesiXhosa ikhona itoliki phaa ezayithetha ngesiXhosa yonke laa nto yenzekayo. Kanti kunomabonakude uboniswa le nto eyenzekayo kube kuthethwa isiNgesi esi sibhideka siso.

Ndisithi nje yindlela elula yokwenza yokudlulisela iindaba kunomathotholo wasekuhlaleni kungenxa yokuba abantu xa bekhwele iteksi zalapha ekuhlaleni besiya edolophini kwezaa teksi kunomathotholo sube kudlalwa ezi zitishi zalapha elalini. So yindlela ekhawulezileyo leyo yokuqinisa iindaba eluntwini ngoba nabantu bathi boziva babuye baxelele abanye zihambe ngolo hlobo.

Izinto ezenzeka kumajelo okuncokola ezingakhuthaziyo kukuba abantu bayakwazi ukupowusta iindaba ezibubuxoki ngabanye abantu phaa kwii-social media. Abanye bayakwazi ukuthetha kakubi ngabanye abantu kubahlobo babo. Nazo ezo nto azikhuthazi noba uzithetha nomhlobo wakho.

Ingaluncedo kakhulu ngoba xa ningabantwana besikolo ninikwe loo projekthi uba maniyenze niyakwazi ukuyenza xa ifunisa idatha. Singabanye siyasokola, singabanye siye singakwazi uba nayo imali yedatha ibe ke ngoku umsebenzi wesikolo uwunikiwe. Ngoku uyakwazi ke ngoku ungena phaa, funeka ukonekthe ukwazi ukwenza imisebenzi yesikolo ukwazi nokhangela ukwazi nofunda more ufunde wongeze ulwazi lwakho phayana ngoba yonke into yeyasimahla.

Mna andifunuxoka into ebuhlungu olu hlobo ndidla ngokubona nje isenzeka kwabanye abantu mna zange yandenzekela. Andiyazi uba kunjani kodwa ke ndiyayazi uba kunjani ngoba abantu abanintsi basilahlekele ngenxa yokuxhatshazwa kumaqonga onxibelelwano bexhatshazwa ngohlobo wokuthi ubana kuvezwa imizimba yabo benqunu ayibe kungagqithwanga kuye. Loo nto leyo imenze enamahloni angakwazi uphinde ajongane nabantu aphele ezithatha ubomi bakhe.

Kule mihla siphila kuyo ndingathi ngoku i-intanethi bakho abantu baye noko banayo indima abayidlalayo ngoba ngoku ezinye izinto awukwazi ukuzixhoma kwi-social media zibonwe ngabantu bonke. Awukwazi uthetha kakubi ngomntu uzixhome phayana, ziyanqandwa ezo nto ezo. Uba uthe wazenza uye ukhutshwe.

Yandishiya ndonzakele ndixhelekile emphefumlweni into yoba mandibone into ibisenzeka ngezolo kwindawo yolonwabo ibisenzeka ngezolo kum ndiyibone seyixhonywe kumakhasi onxibelelwano. Yandihlukumeza lonto ngoba zange ndiyithande. Ewe, ndiyayazi uba yabarongo laa nto ndandiyenzile kodwa ke yayingabaniki mvume uba mabade bandifote ugqiba bandixhome kumakhasi onxibelelwano.

Kwixesha apho ndandifuna ukuthenga idatha yefowuni kwenzeka impazamo akwaphuma datha le bendiyifuna kwaphuma ii-voice bundles mna ndabona laa bundle ndacinga yidatha le ndiyifunayo kanti ii-voice bundles zii-minutes. Ke ngoku ndafunda ubana into xa ndingayaziyo ndiboyibuza xa ndingaqondiyo ndibobuza ndizoqonda.